Balemirui ba dikgomo tsa nama, ba lebane le dikgwetlho di le dintsi thata tsa dikgomo tsa nama. Ba tshwanetse go dira ka matla gore dikgomo di itekanetse ha di na malwetse ebile dija sentle. Balemirui ba kgomo tsa nama ba ka dira ka natla gonetefatsa gore dikgomo di kry-a meento wa tsona go sireletsa malwetse, gore tsela e dintshang nama ka yone e bonolo, gonne letlalo la tsona le borethe, tsa sekgowa ebile moento o di neela dikotla tsotlhe.

Ke morogo wa lephutsi gonne morogo wa lephutse o bonolo gore o ka o apeya, ga ona le lefura, tamati le eie, o ka apaya morogo oo ebile ke morogo wa thepe, morogo o ikomeletswang. O kgona go o ja nako nngwe le nngwe ga o bole. O kgona go omeletsa o apeye jalo o bo o omeletsa, o bo o phutela, o o baya gore motsing mongwe o obatlang o gadike feela, o tsenye mo pitseng ka metsi o o gadike. Ke one ke ne ke o rata wa thepe.

Badiri ba dipolase ba kopana le dikgwetlho tse dintsi mo ditirong tsa bone. Ka bangwe ba ka tsena pula e nele thata ba kry-a e le gore metsi a tletse mo dipolaseng, dijwalo di senyegile nako nngwe ga pula e sane dijwalo di sengwa ke letsatsi, nako nngwe ga di gole di tsaa sebaka, nako nngwe go ka nna le ditshenyegelo kana go tjha ga dipolase, so badiri ba dipolase ba tshwanetse ba dire gore ba netefatse gore tsotlhe diapere tshiamo mo dipolaseng tsa bone. Ba netefatse gore ba na le ditanka mo pejana ga bone, go dira gore tsatsi le lengwe le lengwe gore gaele gore gona le , kana gona le gore komelelo e atlaretse lefatshe ba kgone go nosetsa dijalo.

Nka batla go itse ganoeg-o ka ga dimela tse batho ba bogologolo baneng ba di dirisa, tsa seTswana tsa go fodisa malwetse hobane di ka mpha keletso le kitso ya gore tsatsi le nka nnang le malwetse a a palang kana ke kgone go theosa malwetse a rileng mo mmeleng wa ka. Bogologolo go ne go diriswa lekgala gore go nne le kalafi, ka jalo ka segompieno lekgala le o ba le tsaa ba le dirisa go tsenya di chemical-e tsa sekgowa. Jalo ne ke tla tsaa kitso ya bo tlhogoputswa go ithuta ka ga dilemi tseo le dilo tse ne ba di berekisa go ira tsone di pholo tsa malwetse.

Ke akanya gore temothuo ya rooibos e ema ikonomi ya baagi ba Aforika Borwa sentle gonne, bangwe ba dirisa rooibos-o ebile ba e tshepile. Batho botlhe banwa rooibos-o and tlhwatlhwa tlase ya rooibos-o e kwa tlase thata, ebile o e kry-a kwa mabenkeleng a mantsi a leng gaufinyana mo Aforika Borwa. Batho ba dirisa rooibos-o ba le bantsi ebile ba e rata, bangwe ba e dirisetsa bo difatlhego jalo le jalo go di rethefatsa, ke sa bue ka bagolo gore ba e nwa mosong, motshegare le bosigo.

Fa ke ka bo kena le temothuo ke ne ke ka tlhola ditiro ka go nela bangwe ba bangwe di tiro tsa go lema. Ditiro tsa go tlhokomela dithuo, ebile go ya ka nna temothuo e botlhokwa gonne e ka re thusa rele batho bantsho, go leka go ipela madi gonne re tlabo re ruile ebile dingwe tse dingwe re tlabo re di lemile, go jalo ga gona gore re ka dirisa madi a rona gore .

Go gameng diphologolo go a re thusa thata mo motse setšhabeng re gama diphologolo gonne re batla tsa goja, re batla go nwa mašwi, ebile re go dira cheese ka tsone. Go botlhokwa thata go gama diphologolo gonne diphologolo di re neela mašwi.

Fa ke ne ke le molimi o le tlhaelo ya metsi ke ke tla dirisa maano a gore ke phunye metsi go tswa ka fa tlase ga lefatshe gore ke a dirise go nosa , kgotsa ke beeletse metsi a dipula jalo le jalo ka dikgamelo, gore ga kea tshimong ebe ke ya ke tshotse metsi ao a di peeletswa gore go nosetsa.

Naga ya rona e a tsewa, bangwe ba e tsaya ka madi gonne ba re solofetsa madi a mantsi kante bone bana le ditšhona tsa gore ba a lema. Badiri ba dipolase ba dira ka thata, ebile nna ke bona gore re ka ba lekela di equipment-e tse di ka ba lekanyetsang mosebetsi wa bone, gore mosebetsi wa bone o nne popota ebile o sa nna montsi, mme ebile ba dire ka di gongwana gore ba ska utlwa gore mosebetsi o bokete.

Ditšhono tse dileng teng mo temothuong tsa segompieno, o ka kwadisa gore o kgone go kry-a letseno le leitsengla go go thusa ka temothuoya gago. Segolobogolo mo kgwebong ya go amogela baeng, ya go robala goja dijo tsa momesong. Batho ba di Bnb ba ka dirisana le batho ba temothuo ka mekgwa ele mintsi, gobane ga ba ka ithololaganya le bone ba ka lemoga gore ba ka rua mme ebile ba ka dirisa letseno la bone mo dilong tsa thuo, go na le gore ba reke dijo ba be ba di apeya, ba difa batho, di ka nna di a kgetlhwa teng mo ditemothung tsa bone bakgone go direkisetsa batho.

Diphologolo tse di ntshiwang matlalo di mmalwa ka palo, eleng bo dikgomo, dipudi, dikoko jalo le jalo. Bantsha matlalo a tsone gobaneng ga a jewe. Bangwe bantsha matlalo a o ba a rekisetsa difapha tse di farologaneng tse di dirisang matlalo go dira bo diaparo bo ditlhako jalo le jalo.

Mekgwa e mesha ya go nosetsa, e ka thusa go boloka metsi le go tokafatsa thobo ya dijalo mo dikgaolong tse di tlhaelang metsi. Ke raya yone mekgwa ya go beeletsa metsi a pula, le one mokgwa o o tlileng ka thekenoloji wa go ibhorela metsi, go tloga molefatsheng fo fatshe. Bangwe ba ka bhora metsi nthwe e thusa thata momaphelong a gone janong gonne le ga gona letlhaelo ya metsi metsi a bhorilweng ga nke a tlhaela.

Batho ba ka itsisiwi ka dikotsi le ditlhaelo tsa go ntsha matlalo a diphologolo, tse di dirang gore go seke ga nna le di-equipment tse di lekaneng go thusa batho go ntsha matlalo a diphologolo. Dikotsi tseo di ka dira gore difapha tse di rekisang nama, di nne le mmereko o mo ntsi thata ga di fetsa go kry-a nama mo barekising ba dirui.